Izingoma zomdabu nomculo kubambe indawo ekhethekile enhliziyweni yami, kuvusa imizwa enamandla nezinkumbulo. Uma ngilalele umculo wesintu ngizwa umuzwa ojulile wokuxhumana nefa lami namasiko. Izingoma namagama ajwayelekile angibuyisela ezinkumbulweni zasebuntwaneni, zemibuthwano yomndeni, imikhosi, nemicimbi ekhethekile. Ngikhumbula ngicula kanye nabathandekayo ngizizwa ngijabule futhi ngingenandaba. Umculo wesintu wona uvusa imizwa yokulangazelela, ungikhumbuza izikhathi ezimnandi, nabathandekayo abangasekho nami.

Ngikhumbula isikhathi lapho umbango wokwabiwa komhlaba phakathi komndeni wakwaZikhali nowakaNgqulunga, wasusa umsindo endaweni yangakithi eMgunjaneni. Udaba luqale ngesikhathi abakwaZikhali bethi bangabanikazi bomhlaba, umndeni wakaNgqulunga osewulime izizukulwane ngezizukulwane. ONgqulunga bathi umhlaba bawunikwa ngamakhehla omphakathi, oZikhali bavele bakhipha itayitela lobunikazi. Emuva kwezingxoxo zezinyanga kwaze kwalamula abadala bomphakathi babiza umhlangano phakathi kwemindeni yomibili. Ngokulamula kwanqunywa ukuthi umhlaba uhlukaniselwe imindeni yomibili ngokulinganayo. Yize lesi sinqumo besingenazo izinselelo kodwa sagcina silethe ukuthula emphakathini.

Izingubo zomdabu zibamba ukubaluleka kwamasiko okujulile emiphakathini eyahlukene. Ngokuvamile zifanekisela ubuwena, amagugu kanye nomphakathi. Kusukela kumakimono aseJaphani ayinkimbinkimbi kuya kumaDashiki aphilayo ase-Afrika. Lezi zingubo zihlanganisa umlando, ngokuhamba kwesikhathi izingubo zendabuko ziye zavela zisathonywa izici zangaphandle ezifana nekoloni. Ukuhwebelana kwembulunga yonke kanye nentuthuko yezobuchwepheshe. Naphezu kwalezi zinguquko, izingubo zendabuko ziyaqhubeka zidlala indima ebalulekile emfashinini yesimanje. Abakami bahlanganisa izici zendabuko nemikamo yesimanje.

Ngokomlando, izinqubo zokukhulisa izingane zabesilisa ziye zalolongwa, imikhuba yamasiko. Neyomphakathi egcizelela ubudoda kanye nezindima zobulili zendabuko. Ngokwesibonelo, eGrisi naseRoma lwasendulo, abafana babekhuliswa babe amaqhawe namaholi. Kuyilapho emasikweni amaningi abomdabu, abafana befundiswa amakhono okuphila nemikhuba engokomoya. Ngokuhamba kwesikhathi izinqubo zokukhulisa izingane zabesilisa ziye zashintsha. Ngenxa yokushintsha kwesimo zezenhlalo, ezomnotho, nezombusazwe. Inguquko yezimboni ngokwesibonelo, yaveza imfundo ehlelekile kanye nokwehla kokuqeqeshelwa umsebenzi. Yilapho-ke inhlangano yabesifazane yabekela inselelo indima yobulili bendabuko.

Ngokwesiko lesiZulu, izingubo ezintsha zinikwa umfana ngemumva kokwethwasa okuwuphawu lokudlulela ebudodeni. Ngokufanayo emasikweni amaningi ase-Afrika njengamaMasayi namaXhosa, imvunulo entsha inikezwa izinsizwa ngemuva kokuthwasa. Okubonisa isimo sabo esisha kanye nezibopho zabo. Amanye amasiko anjenge-Christian Confirmation, izingubo ezintsha noma izingubo zemikhosi nazo zigqokwa ukuphawula ukushintshela ekubeni umuntu omdala. Nakuba imvunulo ethile kanye namasiko ehluka itimu eyisisekelo yezingubo ezintsha ezimele ukuguqulwa nokukhula. Iyintambo evamile kuwo wonke la masiko.

Ukhokho wami wayeyinyanga ehlonishwayo endaweni yangakithi. Ngokwendaba wayephiwe ikhono lokuxhumana namadlozi, ayemhola emsebenzini wakhe wokwelapha. Ngolunye usuku kwaba nesomiso esikhulu ezweni lakithi futhi umphakathi wawusonqenqemeni lokubhuqabhuqwa yindlala. Ukhokho wami wachitha amahora amaningi ethandaza futhi ezindla, efuna isiqondiso kumadlozi. Ekugcineni wathola umbono owamholela emthonjeni ocashile ongaphansi komhlaba, owaba umsizi womphakathi ngesikhathi sesomiso. Le ndaba yangikhombisa ukubaluleka kwezinkolelo zendabuko ezenzweni zethu zokomoya. Yagqamisa ukuxhumana komhlaba wethu kanye nendima yamadlozi ekusiqondiseni.